Ke ikutlwa ke le bohloko haholo hobane ke tlo sokola ho ntsha, le ho romella tjhelete.

Dumela, ke fumane molaetsa o reng ke lokela ho lokisa nomoro yaka ya pin. Molaetsa ona o etsa hore ke belaele hobane ha ke so kope kapa ho etsa kopo e amanang le pin yaka. Ke kopa ho netefatsa hore na molaetsa ona o tswa bankeng ya lona, kapa haeba ho ka ba le motho ya lekang ho etsa bomenemene ka karete yaka.

Hone ho le bonolo ho bula akhaonte yaka, ke ile ka kena bankeng ka ditokomane tse hlokahalang, jwalo ka I.D yaka, le bopaki ba aterese. Basebetsi ba banka ba ne ba le mosa ebile ba hlakile ka ho mpolella tsohle tse hlokahalang.

Haeba o hloka tjhelete, mohlomong re ka fumana mekgwa e meng e bolokehileng. Re ka sheba hore naa ho na le ba bang ba ka re thusang ka tsela e sireletsehileng. Jwaloka ho bua le batho ba haufi, kapa ho sebedisa mekgatlo e fanang ka dikadimo tse molaong le ka ditefiso tse tlase.

Ke ho fana ka moralo o hlakileng wa moputso, ho fana ka tshebetso e potlakileng nakong ya diketsahalo tse bohloko, le tshehetso ya kelello le ya setso ho malapa.

Dumelang, ke rekile moya ka mohala waka kajeno, empa moya ha wa kena ho nomoro eo ke e kentseng. Ke batla ho tseba hore naa bothata ke bofe, le hore naa ho ka etswa jwang ho rarolla taba ena.

Ntho e etsang hore ke kgalle ho kenela setokofele ke tshebedisano, le tshehetso ya setjhaba.

Ke ho iqalla kgwebo jwalo ka ho rekisa ditholwana le meroho.

Ke kopa ho tseba hore naa khamphani ya rona e sebetsa le di khamphani life tsa medical aid? Hobane ke batla ho kgetha khamphani e tla dumela ditlhoko tsaka le tsa lelapa laka.

Banka ile ya mpolella hore hobane re ile ra kwala akhaonte ya rona ya polokelo pele ho nako eo re neng re lokela ho boloka ka yona, ho ile ha ba le kotlo kapa ditefiso tse theoleleng tjhelete. Ditefiso tsena di bakwa ke hore ba na le melao e hlakileng, mabapi le ho boloka tjhelete ka nako e behilweng.

Nkgono, ho reka moya o hloka mohala wa hao o nang le nomoro ya sim e sebetsang, tjhelete e lekaneng ka akhaonteng ya hao kapa kareteng eo o ka e sebedisang ho reka moya. Ho bonolo haholo.

Ha o kenya pin, motjhini o tla o bontsha dikgetho tse fapaneng. Ho ntsha tjhelete o kgetha withdraw, ho ntsha tjhelete. Palo ya tjhelete o tla kopa ho kgetha tjhelete eo o batlang ho e ntsha. Ho kgetha bank notes o tla kgetha hore naa o batla ho ntsha tjhelete e kae. Ka mora moo motjhini o tla o bontsha mosebetsi o phethahetseng mme o tla fumana tjhelete ya hao.

Moreki, ditefiso ke tjhelete e lefellwang ke banka bakeng sa ditshebeletso tse itseng tseo o di fumanang ka akhaonteng ya hao. ka lebaka la ditefiso, tjhelete e ka nyamela ka hara akhaonte ya hao.

Ke o kgothaletsa ho bula akhaonte e tswala e phahameng, high interest savings account. Akhaonte ena e tla ofa moputso o phahameng ho feta akhaonte e tlwaelehileng. E leng seka o thusang ho fumana mponele pele e eketsehileng e ho tjhelete ya hao. Ha ho hlokahale hore o be le nako e itseng ya ho boloka tjhelete, ho bolela hore o ka fumana meputso nako e telele.

Dumela, ke a leboha ka nako ya hao. Ke ne ke batla ho bula karete ya ho reka ka sekoloto, empa ke fumana hore lebitso laka le lebe, ke kopa thuso mabapi le sena. Ke ne ke kgetha ho bula karete ya ho reka ka sekoloto, empa ha ke bona ditaba tsa karete ke fumana hore lebitso le bontshitshweng ho karete le lebe. Ke kopa ho tseba hore naa ke ka etsa jwang hore sena sa rarollwe. Ke na le nomoro ya karete, nomoro ya I.D, nomoro ya akhaonto yaka. Ke ka rata ho tseba hore naa ke lokela ho tlatsa foromo efe kapa ho latela mehato efe hore taba ena e rarollwe.

Motsoalle waka, ke o kgothaletsa ho bula akhaonte ya sekoloto. E tla o thusa ho reka dintho empa o sa lefe tjhelete nakong eo, ebile e tla o thusa ho aha histori ya ho tlisa tjhelete, credit score.